Nka rata ho sebedisa data ya gig tse hundred and five thousand, hobane e tlo qeta kgwedi kaofela ka ho hobane ke sebedisa di-Google. TikTok. Ke kena marangrang monana, ene ke ngwana wa sekolo. Ke etsa dintho tsa sekolo. Nka rata hore e kene hantle ka di-one.

Di-AI di thusa ka hore ha o sa ikutlwe hantle, di kgona hore di o bolelle dintho tse ka thabisang maikutlo a hao. Wa utlwa hore o nkutlwe hantle le ha o se kgone ho bua le motho o mong, o ka kgona ho bua le AI ya o beha hantle maemong a hantle.

Ke tla iketsa video moo ke itlhalosang, ke kopang le batho hore ba tlohelle hore ba bue hampe ka nna. Ene ke arabane dipotso tseo batho ba ka bang le tsona ka nna.

Nka mo jwetsa hore a sebedise company ya Net 99, hobane company ena o kgona hore le ha motlakase o le siyo o reke. Ho na le ntho eo oe rekang e kgonang hore e sebetse le ha motlakase le siyo. Ene network ya teng e hantle, ke e maleba. Le ha ho na le difefo le eng ha e sokodise.

Tjhe nka se kgone, hobane ke patala ke le mong, ene ntse ke sokola le hore ke e patale. Ene password ya ka ke ntho e hlokwa haholo. Ke tshaba hore moahisane o tla e fa batho ba bang. Ka hoo, a ka se e boulelle jwalo ka nna monga yona ke e boulellang hobane ke nna ae patalang.

Sesebediswa sa network seo re se sebedisang ke sona se hantle . Ke nahana network ya rona e tsitsitse ka baka la hore moaho wa rona moo re leng teng re phahame, re moo ho phahameng. Ha re moo ho theoseditseng.

Ke e sebedisetsa hore ke fumane thuso nthong tsa ka tsa sekolo, ka ha ke le ngwana wa sekolo. Le hape nthong tsa mosebetsi. Le hape mantsweng a mang ao ke sa a utlwisiseng, ke kena Google-ng ke be ne le tlhakisetso e itseng ka ona. Ke sebedisa Wi-Fi hore ke bue le batho ba bang.

Nka ba bolella hore ba shebelle filimi e bitswang Tsotsi, hobane ke nahana ke moo ba tlo ithuta ka hore ha ba tlameha hore ba utswe. And ba sebetse batho ba bang hampe.

Ke ne ke tla eletsa batho hore ha ba bina mmino, ba bine mmino o hlabollang. O nahanelang maikutlo a batho ba bang. Ba se rohakane ha ba pina, hobane sena se etsa hore bana ba banyane ba bitse ditlhapa tseno le mantswe a mabe eo ba a sebedisang. Ka re rata hore ba se ke ba sebedisa le mantswe a mabe.

Ke tlo qala pele ka hore ke shebe dintho tsa bohlokwa tseo ke neng ntse ke labalabela hore ke di shebe. Ke ke shebelle di-podcast tse nrutang ka ntho tse bohlokwa tse itseng. Ke se ke shebelle le ditaba tseo mopresidente tseo a ratang hore a re bolelle ka tsona.

Ke rata puo ya Sesotho haholo ka ha ke le Mosotho. Nka e thabela haholo taba ena, e ka nthabisa ka ha ke tlo bona puo ya Sesotho e le ka pelepele mmapeng. Ke tlo ba motlotlo ke be le pelo ya ka e tlale ka thabo. Hobane ke a thaba haholo ha Sesotho se le ka hodimodimo se etella naha tse ding pele.

Motswalle, ka ha o tseba hore jwale kgwedi e tlang ke nako ela ya hore re tsamaye re ye di award-ing tsa mmino. Nka rata ha re ke ra tsamaya ka koloi ya ntate a dulang a re isa sekolong. Hobane kea mo tshepa ho feta mang kapa mang e re sa mo tsebeng. Hobane yena ho betere re a mo tseba. Ene nka rata hore re apare mese ya rona e metelele, e metsho, hobane ke yona e tlo re tshwanela ebile e tshwanela le mokete eo re yang ho ona.

Di-call tsena ke di-call tse seng hantle, tse sa lokang. Hobane tse ding ke tsa batho ba bang ba batlang hore ba o etse hampe ka dintho tsa hao tse founung, kapa ba o nkele tjhelete hobane ho na le batho be e leng boramahlale kantle ka mona. Ba ka o etsang hampe ba sebedisa technology.